Dumelang ba lefapha la temo. Ke utlwile ho re ho na le mokgwa oo re ka nehelang ka ona o sa tlwaelang wa kgomo ho kgomo. Mme ke ne ke batla ho tseba ka botlalo malebana le taba eo ya hore banka tsa morao di ka thusa jwang ka botona ba dikgomo?

Ke nahana hore AI e ka sebediswa temong ka ho etsa diphuputso tse matlafetseng haholo, hore re kgone ho thusa, ho thusahala ho tsa temo.

Dumela rapolasi, polasi ya hao e kgethilwe ho ba polasi e re ka, e ka fumanang thuso ka tsa tjhelete. Jwale re ne re o tsebisa hore re tla tla moo re tlo botsa dipotso tse batsi ho ya hore.

Lehola lena leo hlophang ho bolaya pone ya hao, o tlameha o reke di-chemical tse rekiswang dishopong tse rekisang dipeo, o tsebe ho di tshela moo o jetseng pone ya hao, mme e tla o thusa hore lehola le fele.

Ho ba le polasi ya dikgoho, e ka re ke ntho e thata haholo ho ya ka nna hobane tlamehile o be le botsebi bo boholo ba dikgoho, ebile o be le mamello. Hobane dikgoho ke ntho tse holang ka pele ebile ho bobebe hore di ka hlokahala, le hore di jewe ke botsikwane.

Dumelang, ke nna mohwebi wa diterekere mme ke batla ho reka terekere mona lebenkeleng la lona. Ke hloka terekere e tlang nthusang hore ke leme ka yona, ebile ke hlaole temo ya ka ha e se e hodile, na le ka nthusa ka trekere e jwang? Ke kopa hape le nhlalosetse hore le na le mefuta e mekae e jwang ya diterekere mona shopong ya lona?

Jwalo ka rapolasi e motjha, hore dihlahiswa tsa hao di finyelle di mmarakeng, o tlameha o buisane le banga ba dimmaraka, o etse dikopano le bona, o ba hlalosetse hore wena o ka ba tlisetsa eng ha jwang, ka bokae?

Tsatsi le leng re ile ra ba le morwallo polasing, mme ho ile hwa senyeha haholo, hwa senyeha dijalo tse ne re di jetse tsa meroho, le di cabbage. Mme re ile ra lahlehelwa haholo tsatsing leo.

Dumelang batho ba re ahisaneng le bona. Ke bone e le mohopolo o motle, hore re save-e tjhelete ka ho jala hodima di-flat-e tsa rona, e le hore re kgone ho ba le dijo tse lekaneng, re seke ra sebedisa tjhelete e ngata ho ya mmarakeng re yo reka.

Jwale ka sehwai se senyane, ke tla etsa bonnete ba hore ke lokisa ditokomane tse tshwanetseng tse batluwang, hore ke kgone ho rekisa dimmarakeng tse kgolo le nna. Ke seke ka rekisetsa borapolasi ba banyenyane feela.

Dimela tse ngata di thusa haholo, haholoholo dihwete. Dihwete di thusa ka mahlo. Ha o sa bone hantle, o tlamehile o je dihwete ka mehla e meng le mehla. Ditapole di thusa ka matla, mme madumbe ona a etsa hore masole a mmele wa hao a be, a tiye.

Mahe a dinotshi ee a na le tswekere ya tlhaho. Re lema ka ona hobane a tswa tlhahong. Jwale mobu le ona ke tlhaho. Dijalo tsa hao di tla ba monate, di be di tiye.

Ke utlwisisa hore dinku ha di qeta ho kutwa boya ba teng bo ya hlatsuwa, e be bo arolwa ka tsela e tshwanetseng hore di kene le motjhining. Di kgone ho etsa lesela le etsang diaparo ka mefutafuta.

Polasi ya ka, ka hobane ke polasi e nyenyane, ke tlo hloka basebetsi ba leshome mme ba tla sebetsa dihora tse eight ka letsatsi, e be tse pedi, e be tsa bona tsa tea time, le lunch. Bona ba tla bona hore ba arola jwang nako ya bona ya hora tse pedi mme ke tla ba patala seventy rand ka hour-a e le nngwe ka mosebetsi ka mong.

Ee, ditlama tsona di etsa dijo di be monate. Nna ke na le mo ke jetseng serapeng sa ka, parsley, Oregano le mint leaves. Ke tsona tse ke di sebedisang haholo ha ke pheha.

Setjhaba sa heso kajeno ke bitsitse kopano ena, hore ke tlo le ruta ka tsela e le ka tjhentjhang dintho tse ngata mona Afrika Borwa le mafatsheng a mang, ka tsa temo, le hore le ka fumana tjhelete jwang. Jwalo ka ha le na le bokgoni le botsebi ba ho lema, le tseba le ho iqalla ditshimo tsa lona qalong. Le ka kgona hore le etse tjhelete e ngata, le kgone hore le atise moruo wa lona wa mona Afrika Borwa.

Bona hore dikolong tsa bolemi ba ka ruta batho ho lema ka hara dijarete tsa bona, ba sa leme mobung o moholo kapo ditulong tse kgolo haholo. Ba leme ka hara dintho tse nkareng mataere le diemere.

Metswalle, ke nahana hore jwalo ka difariki tsa rona di hloka dijo ka mehla le mehla, ene dijo tsa tsona di ya tura. Ho betere ha re ka di jalla di-cabbage, mme ke bona re tla hloka tjhelete e ka lekanang le five thousand rand ho reka dipeo. Mme re batle batho ba bararo hore ba sebetse polasing ya rona ho hlokomela di-cabbage tseo.

Ke nahana hore ditsamaiso tse ikemetseng di thusa borapolasi ka hore, ba kgona ho etsa mosebetsi le ho ba le hole le dipolasi tsa bona, hobane ba kgona ho sebedisa technology ena ya sejwalejwale.

Le rapolasi, ka mmontsha ka tsela eo re ka etsang tjhelete ka ho sebedisa dipere tsa hae, hore re di kenye mejahong ya dipere, ena e e e etswang selemo le selemo kwana profinsing e nngwe.

Ke nahana diperekisi di omiswa hobane, hore di seke tsa bola, di dule nako e telele di sa bola.

Ka moo ke tsebang ka teng ka dipere, ke hore dipere di ka o thusa ka hore o di palame. Jwalo ka transport, di o ise tulong e nngwe ho ya ho e nngwe. Mme hape o ka etsa tjhelete ka ka tsona ha o di sebedisa hore di kene dipapading tsa dipere.

Ka tsebo ya ka, ke tseba hore re kgona ho romela dijalo tse kang meroho dinaheng tse ding, hobane meroho e batlang mobu o nonneng. Jwale dinaha tse ding ha di na , mobu wa tsona ha o wa nona, le di-avocado hobane di-avocado di batla tulo e futhumetseng haholo. Jwale re kgona ho jala di di-avocado re di romelle dinaheng tse ding.

Nna mo ke dulang, maemo a lehodimo a dumella hore nka jala dijalo tse tshwanang le meroho, diperekisi, di-carrots, di-beetroot, ditapole, diapolekosi, moruberi le tse ding tse ngata.